Yebo, kubalulekile ukuthi kwenzeke lokhu ukuthi iy'kole zenze imincintiswano yemidlalo ema-online gaming. Ukuze kuzothi la bantwana abasakhula athi ekhula nje umntwana useyalazi ikhono lakhe la lingakhona ukuthi kahle kahle lingakuphi. So imidlalo leyo ingaveza amakhono ekade ecashile ebantwaneni laba abasuke besakhula befunda isikole. Athi ekhula nje utholukuthi usevele usese right-ke ekuthenini-ke manje uqhubeka nalo ikhono lakhe elibonakalise esamncane esakhula efunda isikole.

Le midlalo le yasemazweni, ingenziwa ngokuthi kube khona mhlampe esikoleni kube khona iskrini esikhulu se-TV lapho kuboniswa khona iy'ngane lezi ezingakhoni ukuthi emakhaya azo zibone le midlalo le. So kungaba ukuthi enene esikoleni nje kuba khona iskrini se-TV lapho iy'ngane zizobukela khona yonke leyo mdlalo leyo.

Mhla ngibuka iqembu lami engilithandayo, ngahamba ngaya khona esitediyamu lapha eMabhida. Safike laphaya sabukela ibhola, nakhona i-team yami kanti kuzoqondana nokuthi idlale kahle wakora amagoli. And kuba mnandi-ke uma sekuthiwa nihlangene nabantu. Akufani noma usuke ukuzobukela ekhaya kwi-TV like uma senihlangene nabanye abantu, injabulo ibankulu kakhulu ugcina usungasanakanga nokuthi hhayi bo, phela lana ukephi nendawo ngoba manje wonke umuntu usuke ejabulile e-happy. So after that-ike, sesigoduka-ke ngaphinde ngazo bungaza-ke nabangani-ke sesiy'jabulisa ngezoso nentey'phuzwayo kwaba mnandi-ke kwanjalo.

Ey'ndaweni ey'kanjalo kuyaye kube mnandi ukuthi, uma kuzohlangana iy'nhlanga ey'ngafani like njengoba kuzohlangana abadlali baphesheya utholukuthi bazodlala-ke nazo iy'ngane lezi zala eMzansi. Kuya kwenziwe utholukuthi before kwenziwe imidlalo, kuye kube khona imidlalo thizeni owenziwayo. Noma ngabe kuthiwa kuyaculwa noma ngabe kuthiwa kuyadanswa. So amakhono okanye ukuveza uhlanga lwethu, kungavela kanjalo ukuthi okay thina ngapha senza kanje. Nabo basibonisa awabo amakhono ukuthi nabo okwabo. Bese-ke noma ubani beseyafunda-ke lapho ukuthi okay, owangala wenza kanje nowangala wenza kanje. Kushintsiswane u-end up-e i-information wonke umuntu esenayo eyale lizwe leli, nalo azi eyaleli elinye izwe.

Ngokubona kwami nje ngoba amakhono esikhathini samanje esemaningi, and iy'ngane ziyathanda ukubuka izinto ezifana namavidiyo. I think yona imfundo leyo, leyo nto leyo uthisha asuke efundisa ngayo engathi angathi ukuba-creative. Akwazi ukuthi ayenze ngendlela le ezokhunjulwa izona iy'ngane hlampe agcine esenza mdanso thizeni uma ngabe umdanso. But kube indlela iy'ngane ezizokwazi ukuthi zibukele bese zingakhohlwa. Zithi noma zibuka zibe zazi ukuthi okay nasesikoleni senza kanje u-one no-two.

Okubalulekile nje ukuthi ingane mayingakhethelwa ukuthi hlampe njenge le nto eyenziwayo othisha ukuthi uthole ukuthi uzothi usibani bani uyadansa or ubani uyacula. Iy'ngane aziveze amakhono azo zonke, then yilapho uzobe esubona khona-ke ukuthi lo shuthi ukahle uma eya ngala, lo ukahle uma eya ngala. Abese umntwana enza lokho akujabulelayo ukukwenza. Ngeke azezwe engathi uyancintiselwa ngoba uzobe enza le nto ayithandayo naye.

Yoh, indlela engangijabule ngayo, aibo ngangishaya ngisho ivuvuzela. Nje ngijabulile ngifonela ngisho abanye abantu. Like njengoba nginabantu nje utholukuthi basaphotha enye ithimu, so meyukuthi ishayiwe eyami kanjalo noma eyabo, siyaye sibuzane i-score ukuthi enene sitheni i-score lapho umuntu uma edliwe ithimu yakhe. So kwakuyi mina-ke ngalelo langa, kuyimi ofonela abantu nami ngibuza i-score ukuthi hhayi bo, nibonile i-score? Sithini i-score lapho? Uyabo, ngijabulile kakhulu.

Ukuthi nje loko abasuke bakufundisiwe esikoleni bakubonakalise nakhona emphakathini. Mhlampe nje ingane iyafundiswa esikoleni utholukuthi kade ihlupha, kodwa-ke mayisise ekhaya noma isemphakathini, kufanele iy'bonakaliso ukuthi isiphuma manje esikoleni isifundile. Isiyakwazi ukuthi enene umuntu omdala uyahlonipha uma ngabe uyahlonishwa. Kufana noma uma uzohlangana nomuntu omdala kumele ubingelele. Ingane nje kumele ikwazi lokho ukuthi uyabingelela umuntu omdala mowuhlangana naye. Okanye uma uphiwa into kumele ukwazi ukuthi ngiyabonga. Noma ufuna something kumele uwazi futhi ukuthi ngiyacela. So ingane kumele ibonakalise kanjalo inhlonipho kubantu abadala basemphakathini. Yazi futhi ukuthi uma uwumuntu omdala, emdala wesifazane fanele ithi mama noma ithi anti, noma ithi gogo. Nowesilisa kanjalo kanjalo kube wumkhulu, ubaba, kanjalo nomalume. Ingane yazi nje ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa ngaleyo ndlela leyo.

Isimo engangibhekene naso isimo sokungasebenzi ngingasebenzi ngihlale isikhathi eside. So umdlalo engangiwenza kwakuwukuthi ngiyavuka ekuseni, ngiyahamba ngiye ejimini. So nje i-gym iyona eyayingigcina ngithole ukuthi ngijabule khona. Angicabangi izinto iy'ningi ngoba khona ejimini ngangagcina ngokuqukula iy'nsimbi kuphela. Kubuye kwenziwe nama-aerobics, kuyadanswa kube mnandi. Ugcine ukhohlwa yikho konke okunye okukuphethe.